Ke ka moo ke bonang ho le thata ha o sa dumellane le baeletsi le matona, empa ha re re o ka ba mo etapele ya kgahlanong. Re ne re beha tshwanelo ya boikarabelo setjhabeng ka bokgoni ba mekgahlo.

Ke monyetla o motle ho keteka selemo sa Basotho haholo-holo ha ho hlaloswa metswako le mesebetsi e tshehadiheileng ke setso sa Basotho. Ho keteka selemo sa Basotho ho tla thusa ho matlafatsa kutlwisiso ya setho, ho tlisa setjhaba hammoho le ho hlohonolofatsa setjhaba ka ho keteka di tshwantsho tsa rona tsa setso le meetlo. Ha ke ne ke le teng moketeng o jwalo. Nka etsa mehopolo e meng e tla ho kgetha ho ketsahala. Ho nka karolo dipineng tsa setho, ho fumana ditsebo le mesebetsi le ho kgathalla hara ba bang.

Ke ntho e monate ho besa nama, mme ke karolo e sa tshwaneng ya maemo a bophelo ba rona a setso haholo-holo Afrika Borwa. Ke rata ho besa nama ka dinako tsa metsi a pula kapa le ha e le nakong ya mokete wa setho. Ke rata ho besa nama ya mefuta a fapaneng, empa ho feta ditsi, ho rata ho besa steak e sa felleng hantle kapa boerewors e tletseng tatso. Braai ho besa e nkela nako ho etsa sehlahiswa se seholo le ho ba le sehlopha se ka thusa ho phomola le ho iketsetsa ketsahalo e monate.